Nka akantsha merogo e tshwana kana le morogo wa thepe, morogo wa roto, morogo wa dinawa.

Go le gantsi ditapole dijalwa ka dikhoutu e seng peo go tlhokega mobu o siametseng dijalo di tlhoka tlhokomelo. Gangwe le gape ditapole di butswa mo gare ga selemo kgotsa mariga. Dipanana tsona di tlhoka maemo a mogote le mobu o nonneng o nang le metsi a a lekaneng go di tlhoka go nosetsa kgapetsa-kgapetsa le go tlosiwa matlhare a omeletseng.

Ditamati di tlhoka mobu o nonneng o okeditsweng ka monontsha wa tlhago. O ka di abela monontsha wa nitrogen-e kgotsa potassium. Dijalwa mo boleele jwa forty five kgotsa sixty centimetre-a fa gare ga semela le semela. Di nosetsa gangwe kgotsa gabedi ka beke. Fa semela se gola se tlhoka kolota kgotsa thuto go tshegetsa dikala gore di seke tsa lebelela di tlosa matlhare a kwa tlase a nang le bolwetsi.

Peo ya rooibos-o e jalwa mo lefelong le le nang le letsatsi nako ya jalo ke mopitlwe go fitlha moriana gore e gole sentle. Semela se gola ka bonya se tsaya dikgwedi di le lesomepedi go fitlha lesome robedi go nna se se itekanetseng. Se kotulwa ka selemo fa e sena go kotulwa e a omisiwa. Fa o nwa o tsenya rooibos-o mo koping o be o tshela metsi a bedileng wa tlogela metsotso e le matlhano o ka tshela lebese kgotlha kgotsa go natefisa.

Rooibos e fokotsa kgatelelo ya madi le cholesterol-o e kotsi se se ka tokafatsa botsogo jwa pelo.

Phetogo ya maemo a bosa e amang komelelo e feteletseng le dipula tse di sa tlwaelegang. Ba ka a rarabolola ka go jala ka nako e e siameng ya ngwaga le go batla mefuta ya peo e botswerere mo komelelong.

Malwetse a di tshenekegi tse di jang maungo. Maungo a senyega le tlhokego ya kitso ya temo e ntšha.

Go dira matute, matute a teng mo mmarakeng a ka rekisiwa mo mabenkeleng le dijeme di na le bophelo jo boleele mo mmarakeng di rekisiwa ka theko e e kwa godimo.

Ke maungo jaaka dipanana, diterebe le guava a pitikilwa go nna matute. Matute a rekisiwa mo mabenkeleng.

Ke dikhabitšhe di thusa matlho le letlalo spinach-e sena le iron le calcium e siametseng malwetse a a amanang le madi.

Dithoro le mabele, korong rice. Ke dijo tsa temothuo mo mafatsheng a le mantsi ke kgona go di boloka lobaka lo loleele di na le carbohydrates tse di fang mmele maatla. Di tlhagisiwa thata ka ditshenyegelo tse di kwa tlase go feta nama di thusa go lwantsha tlhaelo ya dijo.

Wine farming ke karolo ya temo ya morara e atlegileng thata mo mafelong a a nang le maemo a a siameng a bosa, jaaka Western Cape mo-Aforika Borwa morara o tshwanetseng go dira wine o jalwa ka mofuta o kgethegileng jaaka Cabernet Sauvignon, Merlot le Chardonnay.

Go tlhokega lefelo le le nang le letsatsi mobu o nonneng metsi a a lekaneng dijalo kgotsa peo tse di siametseng tikologo didiriswa tsa temo ya ka fa lapeng.

Mabele a na le di-carbohydrates tse di fanwang ka maatla. Korong e na le diporoteini le fibre.

Mofuta wa rooibos o jaaka e mmala o mohibidu le e mmala o motala gape mokgwa wa go jala rooibos o le mokgwa wa kotulo.

E ka gona mo mobung o sa nonofileng kgotsa o omileng le tshela dingwaga tse dintsi ga e tlhoke go jalwa ngwaga le ngwaga. E thusa mo malwetseng a amanang le mmele gape e na le antioxidant tse di thusang go lwantsha matlhoko a pelo.

Rooibos e dirisiwa mo di-green-ing tsa letlalo e dirisiwa jaaka sejo se se tswang tlhagong se se tshegetsang mmele sa di-mineral-e mo madirelong a mangwe e dirisiwa jaaka mokgwa wa kalafo ya setso.

Go dira smoothie sa tlhago ka go kopanya maungo le merogo jaaka spinach-e le panana go omisa morogo go tlhama di .

O ne aka reka wrap-e e tletse a iron, fibre le calcium-o e ka beswa kgotsa ya jewa e le fresh e di-carrot-e di nonofile ka vitamin A e siametseng matlho di ka jewa di le fresh-e kgotsa di apeilwe.